Tirego ya wyn e a tlhola gore ikonomi e gole, and-e ebile e ka dira gore go be le mešomo.

Barui ba tla bona, and-e ebile ba tla ja dikenywa tse di nonneng. Ka ge ba tla be ba ruile dinotshe. Dinotshe di tla be di ba thusa gore ba kgone go bona dikenywa tse di nonneng, ebile di le pila.

Re ka ageletsa dijalo ka nnete gore di se ke di a tsena ke diboko, and-e ebile re ka di nosetsa gore di kgone go gola, e kry-e metsi a e leng gore a.

Re ka ageleletsa dijalo ka nnete, and-e ebile re di nosetse le gore di kgone go gola. Re di ageleletsa ka nnete gore di se ke di a tsena ke diboko or-e dikhukhwane.

Ke morogo wa motšhaena, spinach, thelele le lerotho. Ke tsona ne ke di rata kudu-kudu ka maatla ge ba ne ba nkapetse tsona.

Ka ge re ka e berekisa ka tsela ya maleba.

Balemi ba tshwanetse go tlhokomela dijalo tsa bona ka go di apesa ka di nnete, gape le go di nosetsa ka metsi gore di seke di a swa.

Se buang ke gore mango, diapole goba dipanana di batla metsi a mantsi and-e ebile di batla le mo go leng letsatsi, ga di batle go nna ka mo.

Ke ge re ka efa tlhokomelo le metsi a mantsi le gore e kgone go gola, e gole e lekane le.

Direla tleliniki e nnyane, gore ba kgone go ya ko yona ba ba tlhatlhobe ko teng.

Ke ge ba ka fa diphologolo tsa bona dijo tse di leng maleba, dijo tse di-healthy, healthy food di lekanetse mebele ya tsona, and-e ba di kry-ele le ditlhare go thiba malwetse.

Dijalo tse dingwe le tse dingwe di ya ka mmu, gore mmu o jang. Mmu wa ko dipolaseng ke mmu o e leng gore o tle gore ge o jala mango, mango wa teng e be o gola o nonne.

Mosola wa teng ke gore re kgone go ba le dijalwa tse di fapaneng.

Ke batho ba e leng gore ba kgona go itirela sengwe le sengwe se ba se kgonang, gape ebile ba ka seke ba bolawa ke tlala ka lebaka la gore ba kgona go di jalela dilo tsa bona ka mo jarateng ya bone.

Diphologolo tse e leng gore di ntshiwa matlalo, re tla bua ka bo kgomo, podi, ka lebaka la gore letlalo la teng le kgona go tshwara malwetse a mantši le ditšhila. So ga re ke ke ra ja goba re ke ke ra ja ditšhila tse di tlhagang mo letlalong la.

Re ka di sireletsa ka go di agela moago, gore le ge dipula or-e memoya e tla, di se ke di a swa. And-e ebile re ka di tshella metsi a e leng gore a di lekane for tsona. And-e ebile re ka di ageletsa ka nnete gore di kgone go kry-a memoya le letsatsi.

Go betsa diphologolo goba stunning ke tla be phologolo e tlhabiwa ke tla be ba.

Gore balemi ba ka fetola seemo seo, ke gore ba iborele metsi, gore dijalo tsa bona di se ke di a tlhoka metsi. And-e ebile ba ka reka di-dromo tse di kima gore ba kgone go save-a metsi a go tshela dijalo tsa bona.

Botlhokwa ba teng ke gore dijalwa di seke di a swa, goba dijalwa di kgone go nona, di be pila, and-e kgone go jega, di seke tse bola.

Bašwa ba ka tsamaya maeto go ya go bona gore ba jala dijalo tsa bone, and-e ebile ba ka rutiwa, ba bontshiwa ka dijalo .

Molemirui yo a rutegilego, a ka fiwa funding gore a kgone go tswetsa pele business. Ke ka moo ikonomi ya Aforika Borwa e tla golang le go fetisisa.

Ke be ke tlo go netefatsa gore ke ba le di doromo tse di kima-kima, gore ke be le metsi, and-e ebile ne ke tlo go netefatsa gore ke bora metsi for dijalwa tsaka.

Ee, e tla fokotsa ka gore mmu o tlabe o nna o na le metsi, and-e ebile dijalwa di ka seke di a swa ka lebaka la gore di tlabe di kry-a metsi a di a batlago.